Nqununu, mna ndibona ingumbono omhle kakhulu wokuphunyezwa kweskim sokondla esikolweni sethu ngoba kunabantwana abaphuma emakhayeni angathathi ntweni, bambi basuka emakhaya baze esikolweni bengatyanga, babuye esikolweni bengatyanga, bambi balala bengatyanga. Loo nto ke iye ibe baphazamise kakhulu bangakwazi ukumisa ingqondo ezifundweni zabo ngoba kaloku izisu zabo azinanto, khange bakufumane ukutya. Ngoko ke ingangumbono omhle kakhulu lowo onokunceda abantwana esibafundisayo.

Makazi, mna ndiyacela ucebisa ukuba uphakame uye ekliniki uyofumana unyango koogqirha noomongikazi abalufundeleyo uncedo ongalufumana. Ngoba la mayeza uwathengayo koosisi Ntoshi asinalo uqinisekiso lokuba ingaba ahloliwe na akulungele uba ungalisebenzisa kwesi simo ukuso. Asazi noba angakunceda okanye angakwenza ube ugule kakhulu.

Ndingabiza umama nomntwana ndibabizele kwigumbi endizobanceda kulo ze ndicele umntwana ukuba andicacisele ukuba ingaba .

Ziye zibe khona ii-NGOs ezixhasa amaxhoba axhatshazwayo. Umzekelo, kule ndawo ndihlala kuyo ikhona i-NGO eye ixhase amaxhoba oxhaphazo, ngokusebenzisana noonontlalontle babenze bazive bekhuselekile kwaye babanike igunya lokuba mabathethe nantoni na eyenzekayo ezimpilweni zabo.

Mna ndingutitshala kule meko yokonakaliswa kwezixhobo zesikolo ngexesha lokutyiswa kwabafundi bendingabiza umhlangano nabanye ootishala. Ndibaxelele ngombono endinawo wokuba kunganjani xa kufikelela ixesha lokutyiswa kwabafundi singootishala sithathe ixesha lethu sihambe siye siyogada apho abafundi batyiselwa khona senze isiqinisekiso sokuba yonke into ihamba ngokwehlelo, abafundi abenzi monakalo kwizixhobo zesikolo.

Abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo kubalulekile ukuba bathathe iipilisi zabo bazitye ntsuku zonke ngexesha elifanelekileyo leyo kwaye batye ukutya okusempilweni. Bangaseli utywala ukuze iipilisi zabo zibe nako ukusebenza kakuhle.

Isibindi sokukhuthaza amadoda ukuba athathe inxaxheba kulwaluko lwasesibhedlele asoze ndikwazi ukuba naso ngoba ndingumntu wasetyhini. Amadoda xa ndithetha nawo ngolwaluko asoze andimamele kwaye amadoda athanda izinto ezenziwa ngesiNtu. Kodwa ke ndingazama ngohlobo lokuthi ndibabonise iinzuzo zolwaluko lwasesibhedlele nokuba luyayinciphisa intsholongwane kagawulayo.

Asoze ndivakalelwe kamnandi ngoba loo nto izandibonisa ukuba esi sigulane silapha phambi kwam asinalo ulwazi oluthe vetshe ngentsholongwane kagawulayo. Kulapho ke ndizawuthatha khona ixesha lam ndimcacisele, ndimnike ulwazi oluthe vetshe ngale ntsholongwane kagawulayo. Ndimxelele neenzuzo zokutya iipilisi zale ntsholongwane, ukuba xa unentsholongwane kagawulayo loo nto ayikutshintshi ungabi ngomntu usengulaa mntu ubunguye. Kwaye xa uthatha iipilisi zakho ngendlela efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo, le ntsholongwane iye ihambe ihambe ingabonakali apha egazini nangona isasekhona. Loo nto ithetha uba asoze ukwazi umsulela omnye umntu xa uthe wabelana naye ngesondo.

Ngokolwazi lwam andinalo ulwazi lokuba aboncedo lokuqala bayalufumana na uncedo olwaneleyo lwengqondo emva kokunceda abantu ebebesengozini. Kodwa if abalifumani ndingacebisa ngelithi kumele babe khona abantu abathetha nabo, abantu ekuthiwa zii-psychologist abathetha nabo nokuba kukanye okanye kukabini ngeveki ngoba ezi ngozi bahambe bedibana nazo azinoba kanti azibachaphazeli ngokwasengqondweni, ngoba ziingozi ngeengozi kwaye ezinye ziye zibe masikizi kakhulu.

URhulumente ndingatsho ndithi akenzi ngokwaneleyo ukwazisa abantu ngoku kudandatheka kwasemva kokubeleka. Into ebendingayicebisa kuba uRhulumente phana ezikliniki kube khona icala, kwelaa cala labantu abakhulelweyo kube khona icala elizokuba noonontlalontle. Nontlalontle abo bazokwazi uhlala bethetha ngoko kudandatheka, bazise abantu ngoku kudandatheka kunye nee-family members zabo ukuze zibe nolwazi oluthe vetshe ngokudandatheka kwasemva kokubeleka. Ngoba zithi zawukufika ezi zinto okanye zenzeke emva koba umntu ebelekile, amalungu osapho aye angaqondi, umntu amthathe ngokwenye indlela ngokungathi umntwana akamhoyanga okanye umntwana akamthandi abe ikudandatheka kwasemva kokubeleka.

Kuye kufumanisekeu kuba abafana ngabantu abanamandla kakhulu ukodlula amantombazana, kungoko ke bethanda la mandla abo ukuwavavanya kwabanye abantwana bahlale bexhaphaza abantwana abangamantombazana. Ngamanye amaxesha abafana bakhula nayo le nto, umntwana ayibone isenziwa kokwabo apho utata ahlala exhaphaza umama, umntwana awuthathe awafunde loo mkhwa umbi ayowenza ngaphandle estratweni, ayoxhaphaza amanye amantombazana.

Ngeenyanga ezintathu ezidlulileyo ubhuti Sizwe ohlala kule ngingqi endihlala kuyo uye walimala emsebenzini. Emsebenzini wakhe bangabantu abasebenza ngoomatshini ababukhali kakhulu. Kucaba kuye kwenzeka impazamo ubhuti Sizwe wasikeka iminwe emithathu emsebenzini wakhe. Kodwa ke emsebenzini wakhe endaweni yoba bamthathe bamse esibhedlele bambopha iminwe ngebhandeji bamkhulula ukuba agoduke aze ekhaya. Kulapho ke wafika ke waqaqanjelwa khona abantu ahlala nabo bamthatha ke bamsa esibhedlele. Ubhuti Sizwe ke uye wangumntu ephele ehlala engasayi emsebenzini ngoba ebelindele iminwe yakhe ize ithini, ilulame.

Ziye zibe khona iinkolelo ezithi ucwangcisontsapho luyawutshintsha umzimba womntu wasetyhini kwaye liyayivala inzala yomntu wasetyhini, ngoba kunenkolelo ethi umntu wasetyhini kufuneka azale abantwana ukuze usapho ze lwande. Ngoko ke abantu baye bayijonge ngenye indlela indaba yocwangcisontsapho.

Ewe, yahluke kakhulu. Ngoba ezilalini izibhedlele zikude izibhedlele zisondelelene needolophu. Umzekelo, ndake ndahlala ezilalini, ezilalini xa ubize imoto yezigulana iyakwazi uthatha iyure ukuya kwiiyure ezimbini ukuze ifike. Kwaye neendlela ezilalini azintlanga, azikho ntle iindlela. Imoto yezigulana iyakwazi uthi isendleleni iphazamiseke ngenxa yoba indlela ingekho kwimeko entle.